Ke ne ke ikutlwa ke tlhoafetse ke itumetse mme ke na le letshogo le le nnye segolo fa sefofane se ne sa tla fofa la ntlha. Ke ne ke ntse mo sedulong ke leba ka fensetere ke gagametse ke maikutlo a go lela ga enjene le go simologa ga sefofane go phirima. Lefelo le ke neng ke ya teng ke ne ke fofela kwa Cape Town, Aforika Borwa ke ne ke batla go etela Table mountain, Robbin Island le go bona lewatle la Atlantic.

Ee, ke toro ya me go palama sefofane ka gonne ke batla go bona mafelo a mangwe a lefatshe, go kopana le batho ba ba farologaneng, le go itlhatlhoba fa ke tshabe sefofane, ke ka tswa ke tshaba borai, go tlhoka taolo kgotsa letshogo la se sa tlwaelegang. Mme ke itse gore letshogo leo le ka fengwa ka boitemogelo le tletla ya kitso.

Tsala ya gago o tshwanetse go rulaganya leeto ka go reka tekete, go tsaya pasepoto, le Visa fa e tlhokega, a ipaakanyetse leeto sentle, a ye go boemela sefofane ka nako, a feta mo emigration mme fa a fitlha kwa Nigeria le teng a dire sengwe le sengwe ka boikokobetso ditokomane di le mo pelong.

Tshenyegelo e kwa tlase, go fitlha mafelo a a farologaneng, dibese di ya kwa mafelong a mantsi, go fokotsa dipalangwa tse dintsi mo ditseleng, go kopana le batho ba bangwe. Dilo tse ke sa di rateng dibese tse di sa fapaneng nako, ka nako tse dingwe dibese di a diega, go tlala ga bese, tlhokego ya tshedimosetso ya nako, tlhokego ya phepafatso le pabalesego.

Go tlhoka mafelo a a itsegeng a go rekelwa karata, karata e ka se rekagale mo mafelong otlhe, go tlhoka tsamaiso ya go e tlatsa ka bonako, go se tlhaloganye ka fa e dirang ka teng.

Motho a ka nna mokgweetsi yo a siameng wa bese fa a na le botho jo bo molemo, maitseo a kwa godimo, bokgoni jwa go tshwara koloi sentle, le tlhokomelo mo botsamaisng, mokgweetsi yo a molemo o thusa go netefatsa gore batsamai ba ya tirong ba bolokegile, ba tshwere sentle, ba tsoga ba na le maitemogelo a monate le a iketlile teng.

Seteraeke sa dibese seka tlisa dikotsi tse di akaretsang ditshenyegelo tsa nako le madi, pabalesego e ka kwa tlase, kgatelelo ya maikutlo le mathata a go fitlhelela mafelo a botlhokwa. Batho ba ba yang tirong ba amega thata ka gonne ba tshepetse mo dipalangwa tse di akaretsang bese mme fa di sa sepele le matshelo a bona a tsaya kotsi.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng go netefatsa botswerere jwa tirelo, pabalesego ya batsamai le go ruta batho go ikemisedisa, fa ba palama bese mme ee wa ema ka dinao, go botlhokwa go ema sentle, o tshwaragane, o itse gore ke ka nakwana fela mme o itshware ka maitsholo a matle.

Ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya go se itukise sentle le go tlhabela nako, go siwa ke bese go ruta motsho botlhokwa jwa go rulaganya nako ya gagwe go tsoga ka nako le go nna le boikarabelo mo maitekong a gago.

Maitemogelo a batho ka kakaretso fa go na le tshupetso tsa dibese, go palelwa ke go ya mo tirong, sekolong kgotsa maraka, go diega ga ditirelo bontsi jwa batho ba ikaegile ka dibese mo matshelong a bone. A letsatsi le le letsatsi bapagami ba amega ka ntlha ya tshoganyetso le go se itshware, kotsi ya ngwaga le etelele, kotsi ya seemo sa botshelo fa go sena tshireletso ya botshelo kgotsa insurance.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe ka ntlha ya popego ya batho, ditsela tse di sa siamang, ditshenyegelo, ditlhopha tsa batho, le ma ano a puso. Mafelo a mangwe a sa tseye matsapa a lekaneng a go go kokoanya setšhaba.